Yo a buang o, ke mme Lebogang Dintsinyana, ke nna mo polaseng ya makgowa. Ee, nka leka merogo e ke sa itseng ka ntlha ya gore ga ke itse gore e ya ga mmele jang, e ka tswa e thusa mmele go nna popota go feta e ka tswa e nthusa ka malwetse a a rileng a fapa-fapaneng a tletseng mo lefatsheng la rona. Merogo ya go tshwana le sepinatšhe sa ma-China e diretswe go aga mmele, e diretswe go thusa mola le mola e tshwana le yone merogo e re tlwaetseng ya go tshwana le bo khabetšhe jalo le jalo.

Yo a buang mo ke mme Lebogang Dintsinyana. Go a thusa go jala diapole le dipanana ka gonne ke fana ka tsone mo setšhabeng go thusa batho mme ke e thusega thata le ge ke di rekisa go dira madi a go reka peo tse dingwe tsa maungo gore gape ke kgone go jala gape gore go mmele tse dingwe tsa go tshwana le bo-strawberry, di-blueberry, mango le tse dingwe gape gore ke kgona gape go fana gape ka tsone di kgone go thusa batho gore ba je dijo tse di ditlhwatlhwa tse di tshwanetseng mmele.

Yo a buang mo ke mme Lebogang Dintsinyana, epa mosima o boteng, lokela peo ya ditamati, nosetsa gore go nne go thapile. Tlhokomela ditamati tseo, tlhoba setlhajana seo golwane a a latlhe, di tlhoka letsatsi mme o nosetsa ka metlha le ka metlha gore di kgona go gola go tswe ditamati tse di ntseng sentle.

Yo a buang mo ke Lebogang Dintsinyana. Rooibos o e thusa ka go lwantsha malwetse a go tshwana le bolwetse jwa pelo, go tiisa marapo, madi mo mmeleng le gone gape e thusa ka letlalo gore le nne le ntse le siame moriri, mala a botlhoko mo baneng di ka le tsone di-allergy ge re le batho re na le di allergy tse di fapa-fapaneng, malwetse a a fapa-fapaneng a tiileng mo mmeleng, rooibos ya thusa go go alafa.

Balemi o a buang mo ke mme Lebogang Dintsinyana, balemi barui ba lebane le gore ba tlhokomele dijalo tsa bona tsa maungo tse ba dijetseng ge go thoma mo tshingwaneng gore maungo ao a tle a gole sentle le gore a ntshe dijalo tse di batlegang gore di isiwe kwa di-shop-ong tsa makgotla a di-shop gore ba kgone gape go dira tšhelete ke raya one madi ba ba kgona go reka dipeo tse dingwe gape gore ba kgone go jala maungo ao gape or-re ba jale a mang go ya ka ditlha or-re ke setlha sefe gore maungo ao a siame.